ka namela kgotsa pagama sefofane le maikutlo a ke itse gore o ikutlwa jang fa o nametse sefofane kgotsa nka rata go se namela ka matsatsi a mangwe.

Ke toro ya me gore ke namele sefofane, ga ke se tshabe ebile nka itumela thata ka ipona ke se nametse, a ke mind-e gore ke tla ba ke ya kae fela ga nka namela sefofane nka itumela thata.

Nna a ke so namele sefofane mara go ya ka kitso ya me o tshwanetse go tsena mo inthaneteng a book-e flight-e ba fetsa ba mofe letsatsi le a tsamayang ka lone inthanete e ka go bontsha dilo di le dintsi ka gonne tse dingwe nka se kgone go di tlhalosa ka taba tsa gore ga ke di itse mara go namela sefofane, go book-a flight-e after ga o fetsa go book-a flight-e ba gofa nako gore o tla go namela sefofane neng and-e go batlega gore o namele sefofane ka nako eo.

Nna a ke rate go namela dibese ka gonne dibese di tsamaya lobaka lo lo leele, ke rata dilo tse di leng ka ga potlako ka gonne go tsamaya ka public transport kgotsa koloi ya gago o fitlha ka bonako ko o yang teng.

Segologolo ba ne ba dirisa karata ya go kwadiwa ka letsogo go namela bese, mara gompieno ba dirisa karata e e sa kwadiwang ka letsogo e e print-ileng ka motšhini and-e karata e ne e kwadiwa ka letsogo batho ba ne ba kwala dipampiri gore ba kgone go namela bese ba sa ntsha le madi ba sa ntsha selo, so segompieno go fetogile.

Se se dirang gore motho e be mokgweetsi o o siameng wa dibese ke gore o reka ticket-e e ya bese ka nako ebile o namela bese nako le nako. Bese ke transport-o e a e berekisang metlheng le metlheng ebile le le motho yo a a driver bese o a itse gore fa mo tseleng e so ke kry-a motho o mo o tshaba le go tsoga phakela ka ena.

Fa go na le strike, dibese gantsi ga di tsamaye ka gonne batho ba ba nnang le dibese ba itse gore ka strike dibese di ka fisiwa kgotsa ga ba le bothata ba dibese. So, o tshwanetse go ba le madi a o a bolokileng gore ga o na le strike o seke wa palelwa ke go ya tirong.

Fa bese e kang ema ka dinao nka namela taxi go ya tirong ka gonne ke tlabe ke sa kgona go tsoga phakela gore ke kry-e bese ya nako eo.

Go se tsoge phakela fa o tsoga le go se dire dilo ka nako o ka siiwa ke bese and fela fa bese e go siile o tshwanetse go emela ya nako e nngwe. So, go botoka gore o phele o bolokile madi fa bese e go siile o kgone go namela tekisi.

Ga kena kitso e le ngata ka ga dibese fela se ke se itseng ka ga dibese ke gore dibese di tsamaya ka nako and-e ga di emele motho. Fa bese e go siile o tshwanetse go itse gore o ka dira eng kgotsa o ka namela taxi.

Gore dibese di seke di a tsamaya mo ditseleng tse tsotlhe ke gore go na le di-taxi association tse di sa batleng dibese di tsamaye mo tseleng eo ka gonne ba lebeletse gore fa bese e tsamaya mo tseleng eo bona ba tlo palelwa ke go dira kgotsa go palamisa bapalami ba bona ba dithekisi and-e dibese di ba tseela batho.